Ukuba idatha yam iphele ngaphambi kokuba ndiyisebenzise ndiziva ndiphoxekile, ndingenamacebo, ndizisola kodwa ndifuna isifundo sokucwangcisa ngcono ukusebenzisa idatha kwixa elizayo.

Phakathi kwe-five hundred MB ukuya ku-one gig yedatha ngosuku ngenxa yemisebenzi yam kwi-intanethi, unxibelelwano lwentlalo kunye nokusebenzisa iinkonzo zeintanethi ngelixa ndizama ukonga idatha ngokusebenzisa iWi-Fi kunye nokulawula ukusetyenziswa kwam.

Engalindelekanga ndafuna iWi-Fi yamahala, ndanciphisa ukusetyenziswa, ndathenga iphakheji yedatha, ndacwangcisa ngcono kwixa elizayo kwaye ndazisa abantu endisebenzisana nabo ukuze bazi imeko.

Ndijonga ibhalansi yedatha rhoqo ukuze ndilawule ukusetyenziswa, ndigweme ukuphelelwa yidatha engalindekanga, ndicwangcise kakuhle, ndigcine imali kwaye ndiqinisekise ukuba ndihlala ndinokufikeleleka kwi-intanethi xa ndiyidinga.

Igigabhayithi enye yedatha inyanga nganye ingaba yanele kumntu osebenzisa i-intanethi kancinci okanye osebenzisa iWi-Fi kakhulu. Kodwa ayingeneli kumntu osebenzisa iividiyo, umculo okanye osebenza kude ngaphandle kweWi-Fi. Ukusetyenziswa kwedatha kuxhomekeke kakhulu kumntu kunye neemfuno zakhe.

Ewe, kukho iinethiwekhi ezifana neRain, iTelkom neCell C ezibonakala zixabisa kancinci kunezinye, nto leyo ewenza kube lula kwabanye abantu ukufikelela kwi-intanethi. Kodwa kusekelwe nakwindawo okuyo ngoba ezinye ii-intanethi azisebenzi kakuhle kwezinye iindawo.

Xa kuthethwa ngedatha into yokuqala ethi qatha engqondweni yam kukunxibelelana kunye nokufikelela kwi-intanethi. Kungenxa yokuba idatha iyeyona nto isetyenziswa kakhulu mihla le ukuze umntu akwazi ukwenza izinto ezifana ukuthumela imiyalezo kuWhatsApp okanye kuFacebook, ukujonga i-imeyili, ukubukela iividiyo kwiYouTube, ukuhlaziya ulwazi ngeGoogle nokusebenza kude, remote work. Idatha sele iba yinto ebalulekileyo empilweni yemihla ngemihla njengombane okanye amanzi kuba ngaphandle kwayo kunzima ukunxibelelana, ukufunda okanye ukusebenza. Yiyo loo nto ndiye ndiyibone njengesiseko sokuba ube kwi-world mode yanamhlanje.

Umcebiso wokukhetha inethiwekhi yedatha eMzantsi Afrika uxhomekeke ekufikeleleni kwe-intanethi wakho kunye nexabiso. I-MTN ineintanethi, inenethiwekhi ethembekileyo nefikelela ezilalini kodwa iyabiza. ITelkom kunye noCell C zinexabiso elifikelelekayo, zilungele abantu abafuna ukonga kodwa zinokungabina-signal entle kwezinye iindawo. Umntu kufuneka akhethe inethiwekhi esebenza kakuhle kwindawo yakhe.

Idatha ifanele ukuba yinto elula ukuyifumana njengamanzi nombane. Ngokunciphisa iindleko, ukwandisa inethiwekhi, nokufundisa abantu ukuyisebenzisa ngobulumko, wonke umntu eMzantsi Afrika angakwazi ukufikelela kuyo.

Xa idatha iphela ungekayisebenzisi kubalulekile ufune uncedo, ukufunda imiqathango nokulawula usetyenziso lwedatha yakho ukuze ungachithi imali ngaphandle kwesizathu.

Umnxeba ucela uncedo ngobubele kodwa uxela nenkxalabo yakho ngexabiso eliphezulu ledatha. Uphakamisa imfuneko yokuba izisombululo ezifikelelekayo zibe khona, ingakumbi kubafundi abafuna ukufunda.

Amaxabiso edatha aphezulu kakhulu eMzantsi Afrika kwaye nangona kukho umgaqosiseko ojongayo lo mba kusekho iimfuneko yokwenza ngcono ukuze wonke umntu afumane idatha ngexabiso elifikelelekayo.

Ndide sebenzisa iidatha ezingu-ten gig ngenyanga. Ndiye ndizisebenzise kusebenzo kude, kwiFacebook, kuWhatsApp.